Ke nnete hore ho kopa thuso ho morena, ho ka ba thata haholo, haholo ha e ba ho se ho sena kahlolo e hlakileng kapa ho se na kamohelo setjhabeng. Boreneng ha ho bonolo, ho lehlohonolo kapa ho ba ka bonolo. Ke mang ya ikarabelang ho ho hlamamisa le ho beha morena ya loketseng, karabo e ka ba hore ho na le merwa e fapaneng e kenyelletsang ho latela melao, meetlo kapa dihlahlobo tsa setjhaba. Ka morena, ho ka ba le bofokodi bo amang setjhaba ka ho amohela boemo bo tsitsitseng, ka ho kgetha morena wa nnete le ya ikemiseditseng ho itlosa boikokobetso. Ho ka ba le boikarabelo ba borena ho latela hore na ke karolo efe ya setjhaba kapa batho bao ba amehelang boemo boo.

Mafahla kapa mawelane, haholoholo ha ba nkwa e le motho a le mong ka maikutlo le moya. Ba na le kamano e matla haholo hoo ho hlahang e ka ke mmele o le mong o arotsweng. Moetlo oo o e le ho patwa e mong, ho kengwe ya ntseng a phela ka mokoting o bontsha ho tiya ha kamano ya ho tshwana le ho hopola hore bophelo ba emong bo ama ba emong. Empa ho kenya ya ntseng a phela ka mokoting, ho ka ba bohloko haholo bakeng sa yena ka mmele le ka maikutlo, hobane ke ketso e boima le e tsosang, le e tshosang. Ka maikutlo aka, ke ketso e matla haholo e ka hlalosang kamano e ikgethang pakeng tsa mafahla.

Ho kolobetswa ke ketsahalo e kgolo, e leng ya bohlokwa maphelong a ba Kreste. Ha ngwana kapa motho a kolobetswa kerekeng, kelello ya rona e lokela ho tlatswa ke thabo le teboho. Hobaneng kolobetso ke pontsho ya hore motho o wa , eo o amohetswe bophelong bo botjha ho Kreste. Ka tsatsi leo motho a kenang ka molao sehlopheng sa ba dumele, a ba setho sa mmele wa kereke, e leng ke re wa .

Ke utlwa monate fela ka moo o hlaloseditseng ka teng. Ke utlwile ka dipabi empa ke ne ke sa di je ka mokgwa wa setso jwalo. Dipabi ke dijo tse bonolo, empa tse matla haholo. Ho sila pone ka lelwalwa ho fa dijo tsena tatso e ikgethileng haholo, e monate e nkang monko wa mobu o hlwekileng le mofuthu wa pone e phehilweng hantle. Lelwala ke lejwe le penyehileng, le hlophisitsweng hantle moo pone e silwang teng ka selepe kapa ka lekwatle le itseng. Ke ne ke utlwa hore dibakeng tse kang diporofenseng tsa Lesotho, le ka hoo, batho ba ntse ba sebedisa lona ho silafatsa pone kapa ha hare. Dipabi di ne di ne di le dijo tse tsa maeto, di thusa haholo ha o tsamaya kapa o etsa mosebetsi e telele, hobaneng di fana ka matla a malelele.

Ke nnete eo o buang ka yona. Pheho ya dijo tsa setso e kopanya batho ha ho phehwa dijo tse kang dipabi, mabele kapa nama ya setso, hangata ke ketsahalo eo batho ba bangata ba thusanang ho yona. Ho bitswa bo mme, bo ausi, bo nkgono, le bo ntate ba batlang ho kenya letsoho e be mmino, meqoqo le metlae di ya kgaba moya. Hangata bo mme ba sebetsa mmoho hantle, ba arolelana mesebetsi ba fa bana ba banyane ditokiso tse nyane, le ho ruta ba banyane ho pheha. Le ha hole jwalo, ka dinako tse ding ho ka ba le qoqo ka tsela e nepahetseng ya ho pheha kapa risepe e itseng, empa qetellong batho le tshehetso dibya matla, di ba matla ho feta dikganano.

Ho ba monga ntlo ke toro e kgolo bophelong, hobane e fana ka botsitso, tokoloho, le serithi setjhabeng. Boholo ba batho ba sebetsa ka thata letsatsi le letsatsi ho fihlela toro ena. Ke letswang le, la katleho le ho itekanelang. Le nna ke sebedisa tsebo le bokgoni ba ka letsatsi le letsatsi, ho thusetsa batho ho rera, ho boloka, le ho etsa diqeto tse nepahetseng. Tse ba atametsang torong ya ho ba le ntlo ya bona, ho ba monga ntlo ke leeto le tletseng boitelo, mamello le pone e hlwekileng ya bokamoso.